Idatha libiza imali ephezulu khulu, ngombana liphela masinya.

Idatha liqakathekile ebantwini, ngombana sikghona ukungena ku-inthanethi nangabe kunento esifuna ukwenza i-research ngayo. Namkha sifuna ukulalela iindaba, namkha sifuna ukulandelela indaba iindaba ezenzakalako lapha ephasini.

Okuqeda idatha khulu phakathi kokuthumela imilayezo nokubukela amavidiyo, kubukela amavidiyo ngombana ividiyo ifuna idatha elinengi njengobanyana kuvezwa iinthombe lapho.

Into umuntu angabulunga ngayo idatha ukuze lingapheli msinya, kukobanyana angabukeli amavidiyo begodu alisebenzise lokha nakunesidingo.

Umuntu makaphelelwe lidatha i-inthanethi yakhe ayisaberegi namkha ama-social media wakhe akasaberegi.

Idatha ulithenga ngokobanyana uthenge i-airtime mawuqeda ukuthenga i-airtime bese ukghone ukuthenga idatha.

Idatha ungalithola kusukela emalini elingana i-five randa.

Ngicabanga bonyana idatha kumele libize imali engaphasi nalithengwa bentwana besikolo, ngombana bona abanayo imali begodu abasebenzi.

Imihlobo emibili yedatha yi-anytime data elisebenza emini kwaphela, kanye ne-night owl data elisebenza entambama kwaphela, ebusuku.

Nathi asikghoni ukuphila ngaphandle kwedatha, ingakho sihlala siqinisekisa bonyana idatha siba nalo.

Ngicabanga bonyana into eyenza kobanyana idatha leSewula Afrika, libize kangaka mnotho weSewula Afrika, iSewula Afrika, ayikaphuquki njengezinye iinarha.

Mina idatha lami ngilonga ngokobanyana mangingalisebenzisiko ngiliqime.

Ikhamphani enedatha elibiza nconywana yi-Telkom.

Okudla idatha phakathi kweenkundla zokuthintana nokudlala umvumo, mina ngithi ziinkundla zokuthintana.

Lokho kuliqiniso elipheleleko, idatha liba ncono lokha mawulithenga ngenani eliphezulu, mawulithenga ngobunengana, ngombana nawuthenga elincani uthola bonyana nemali le owuthenga ngayo iba phezulu nyana.

Idatha ulithenga ngokobanyana uthenge i-airtime bese mawuqeda ukuthenga i-airtime ukghone ukuthenga idatha.

Nangabe uthenga idatha lenyanga lithatha inyanga ngaphambi kokobanyana liphelelwe sikhathi.

Ngokuya ngami angicabangi kobanyana unawo amala, ngombana nami into efana naleyo yinto engithe ukuyiqaphela, kobanyana idatha kumaliledinini liphela msinyana kunalokha liku-router.

Ngicabanga kobanyana kumele iphele imirhwa le, ngombana kwesinye isikhathi uthenga idatha elinengi uzitjele kobanyana uzolisebenzisa loke kodwana ugcine ungakalisebenzisi. Lokho kutjho kobanyana leli ongakalisebenzisi kumele lihlale kumaliledinakho kufikela ukghona ukulisebenzisa. Lokho begodu kuzokongela imali yokuthenga elinye idatha.

Umurhwa lo ungawulisa, ngokobanyana uzame ukusebenzisa idatha lakho ngendlela efaneleko, uzame ukulonga. Begodu lokha maliphelileko ungalithengi nakunganasidingo sokobanyana ulithenge.

Ngokuya ngami i-Wi-Fi ilisizo ebafundini, ngombana abafundi bazokukghona ukobanyana babe nedatha elaneleko ukwenza imisebenzi yabo yesikolo.

Itheknoloji esakhasako yitheknoloji leya engakarhabi ukuqaquluka kuhle kobanyana begodu namkha ikhule ukuze woke umuntu azi ngayo begodu ayisebenzise.

Itheknoloji ingasiza ngokobanyana abafundi bathole ama-tablet bakwazi ukufunda ngama-tablet, ngombana ama-tablet akghona ukubangenisa naku-internet nangabe kunento ebararako, kuma-tablet wabo bangakghona ukuthi bayoyiqala ku-internet.

Itheknoloji ingabasiza abantwana abakhubazekileko, ngombana bangakghona okobanyana bathintane nabanye abentwana abakhubazekileko bakhuthazane kobanyana ipilo ikhona. Begodu banikezane, banikelane neembono yokobanyana bangathuthuka njani njengabantu abakhubazekileko.

Ngombana leyotheknoloji esekhasako kungenzeka bonyana kuzokuba lisizo elikhulu ebantwini boke la emhlabeni.

I-eLearning kulokha umuntu afunda ngetheknoloji asekhaya. Lokho kutjho kobanyana akukafaneli bonyana akhambe aye ngegumbini lokufundela namkha aye esikolweni, ukghona ukufunda asendaweni enye nenye mhlambe asekhaya namkha asemsebenzini.

Iinkolo mhlambe bangaba nama-platform afana nama-WhatsApp group, bese lapho bazokukghona ukubanyana babelane ngazo zona iimfundo abazenzako esikolweni begodu basizane la bangakghona khona.

Iye, kungasiza lokho ngombana lokho kutjho kobanyana abantu abanengi bazowazi amalimi wendabuko begodu abanye bazowafunda khona la ku-internet.

Abantu namkha abentwana bangafundiswa ngawo amalimi la basese bancani.

Migadangiso enganakulumela begodu ekungenziwa lapho kungenziwa khona izinto eziphume endleleni.

Ngibona ikusasa likamabonwakude lizokutjhabalala eminyakeni ezako, ngombana sesikghona ukubukela izinto ezinengi ngabomaliledinini bethu.

I-Wi-Fi isiza abavumi ngokobanyana bakghone ukuthola idatha elaneleko, lokobanyana barikhode umvumo wabo.

Ukuzithabisa kujabula.

Indima eqakathekileko edlalwa yimediya ebantwini, kukobanyana abantu bakghona ukuthola ilwazi begodu bakghone nokubukela imidlalo ehlukahlukeneko ngayo yona imediya le begodu bakghone ukuthola neendaba ezisatjhisako.

Iye, likhona yiSarafina.

Umlingisi oyikutana ubonakala ngokuqalana nemiraro eminengi begodu kiyo yoke leyo imiraro akghone ukuphumelela.

Lokho kungombana kunabanye abantu abakholelwa kobanyana, umuntu angekhe akghone ukuyenza into ukwenza into angasi ngiyo.

Iye, amanye ama-film ayaba nomthelela, kodwana lokho ngicabanga kobanyana kuya ngomuntu. Kunabanye abantu bakholelwa into yoke abayibona kumafilimu begodu abanye abakholelwa.

Ngicabanga kobanyana lokho kuyabadima ithuba lokuwabukela, ngombana akusuye woke umuntu okghona ukuba nedatha lokobana awabukele ku-internet.

Mina ngithanda ukuwabukela kumabonwakude, ngombana lokho kusipha ithuba simndeni bonyana siwabukele sisoke amafilimu la begodu sijabule soke.

Ngicabanga kobanyana kuwabukela kumabonwakude, ngombana lokho kutjho kobana kuba nemali oyibhadelako kodwana angekhe ibe yinengi, njengale ozoyiberegisa ukuthenga idatha ubukele kumaliledinini.

Ifilimu engasuki emkhumbulweni wami yi-Titanic, ngombana ngithe ngemuva kokobanyana ngibukele leyafilimu ngafunda kobanyana, uthando luzokuhlezi liphumelela nanoma kungaba neengigaba ezingangani endleleni. Kodwana nawuthandana nomuntu namkha umuntu nakakuthandako nizokuhlala niphumelela.

Mina amafilimu ngiwathandela izinto engikghona ukuzifunda kiwo wona amafilimu.

Mina ngithanda amafilimu akhisanako.

Angicabangi bonyana asabalulekile, ngombana abantu bazokubhederisa kobanyana bahlale emakhaya bawabukele kumabonwakude, kunokuthi bakhambe bayowabukela ngomtjhini.

Yi-Titanic.

Zemidlalo zithandwa kangaka, ngombana sibabantu asilandeli iinqhema ezifanako, ye-ke ngikho zithandwa kangaka.

Iye, lokho kungenza abantu bagcine bangasayi eenkundleni, ngombana bazokuthi bayelani bakghona ukuwubukela imidlalo kumaliledinini.

Ngicabanga bonyana umdlalo ubamnandi nasiwubukele etatawini, ngoba siyakghona ukuwubukela sibanengi begodu siyajabula sisoke.

Mina ngikhetha ukulifuna emrhatjhweni, ngombana ilwazi esilithola emrhatjhweni liliqiniso khulu kunaleli esilithola kuma-inthanethi.

Into engabuyisela abathandi bemidlalo ematatawini, kukobana imidlalo le ingasaba khona kuma-inthanethi ibukwele ematatawini kwaphela., bese izaba khona kuma-inthanethi nasele umdlalo udlulile.

Izokuqedela idatha, ngombana nawubukela amavidiyo ku-inthanethi adla idatha khulu.

Ngombana kesinye isikhathi ungafumaniseka kobana utshwenywa yi-network, bese lokho kuthikameza ukubukela umdlalo wakho.

Abadlali bayabheja babhejele icembu leli abafuna kobanyana liwine., bese lokho kutjho kobanyana kungena imali enengi kumakhamphani la abhejisako.

Awa, angicabangi bonyana amalimi anikelwa ilungelo elifanako . Kunamanye amalimi kumabonwakude akakhulunywa.

Awa, mina angikwenzi lokho.

Kusiza laba abangakghoni ukuzwisisa ilimi leli lesintu, abakhuluma ngalo emidlalweni kobanyana bazwisise ukobanyana kuthiwani.

Umdlalo ibumbanisa iintjhaba, ngokobana sikghona ukuba sendaweni eyodwa sibanengi begodu sijabule soke.

Banama-journalist abenzela irhubhululo, bese abanikele leli irhubhululo abalenzileko.

Kufanele abe nelwazi kufanele abe nelwazi lebholo azi kobanyana kwenziwani ebholweni, bese akwazi nokukhulumela phezulu begodu nokukhuluma msinya.

Iye, kungakghoneka ngombana kumele sikhumbule kobana sinemirhatjho yamalimi amanengi ahlukahlukeneko., ye-ke kumele bazame kobanyana nakubukelwa imidlalo, umuntu azikhethele ilimi leli afuna ukubukela namkha ukulalela ngalo lezi ezemidlalo.

Idatha libiza imali ephezulu ngombana kwesinye isikhathi ufumaniseka ubhadela imali ephezulu kodwana idatha lakhona libalincani.

Idatha liqakathekile ngombana ukghona ukuthola ilwazi lula begodu msinya.

Okuqeda idatha khulu kuthumela kubukela amavidiyo ngombana amavidiyo afuna idatha elinengi.

Umuntu angabulunga idatha kuze lingapheli msinyana ngokuthi lokha nakangalisebenzisiko alicime begodu angathandi ukubukelabukela izinto ezinganasidingo.

Angekhe akghona ukungena ku-internet begodu angekhe akghona nokwenza ezinye izinto ezidinga idatha.

Idatha ulithenga ngokuthi uthenge i-airtime bese nawuqeda lapho uthenge idatha.

Idatha lithoma ukubiza imali ethoma ku-five randa kuya phezulu.

Idatha lokha nalithengwa bentwana besikolo kumele libize imadlana engaphasi ngombana abentwana besikolo abasebenzi begodu abanayo imali.

Imihlobo emibili yedatha lidatha lela ongalisebenzisa ku-youtube kuphela elinye ngileli ongakghona ukulisebenzisa kwenye nenye i-social media.

Awa nathi asikghoni ukuphila ngaphandle kwalo ngombana sikghona ukwenza izinto ezinengi ngedatha begodu kwezinye izinto siyasizakala msinya.

ESewula Afrika ngicabanga bona idatha libiza khulu ngombana umnotho wakhona uyabogaboga.

Mina idatha lami ngilonga ngokuthi lokha nangingalisebenzisako ngiyalicima begodu angibukeli izinto angabukeli izinto namkha amavidiyo anganasidingo.

Ikhamphani enedatha elibiza ngconywana yi-Telkom.

Okudla idatha khulu ziinkundla zokuthintana ngombana iinkundla zokuthintana ngaphakathi kwazo kunamavidiyo so kunesinye isikhathi ubukela amavidiyo and amavidiyo adla idatha.

Iye ibangcono nawuyithenga ngobunengi ngombana nawuthenga encani uwuthola ubhadela imali enengi.

I-datha ulithenga ngokobanyana uthome ngokuthenga i-airtime bese nawuqedako uthenge idatha.

Idatha lithatha amalanga amatjhumi amathathu ngaphambi kokobanyana liphele.

Awa, awunawo amala.

Umukghwa lo ungaqedwa ngokobanyana umuntu nakathenga idatha lamalanga alitjhumi kumele idatha lelo nanoma amalanga lawo ayitjhumi angadlula kodwana lona lingapheli akghone ukulisebenzisa ngemva kwamalanga ayitjhumi.

Umukghwa lo ungawulisa ngokobanyana uhlale uphethe imali lokha nawuphelelwe lidatha ukhambe uyolithenga esitolo ngemali ungalithengi ngomaliledinini.

I-Wi-Fi ilisizo ebafundini ngombana abafundi bakghona ukubukela ama-lesson ku-internet begodu bakghona nokwenza irhubhululo ngezinye izinto ezimayelana nesikolo.

Itheknoloji esakhasako ngileya engakarhabi engakarhabi ukuya phezulu khulu iqeda ukuthoma.

Itheknoloji ingasiza ngokobanyana kungasaba nabantwana abanengi abaya emayunivesithi bayokugcwala emayunivesithi abanye bafunde basemakhaya.

Ingabasiza ngokobanyana bangenza irhubhululo ngemisebenzi ebangayithola njengobabakhubazekile begodu bangafunda izinto ezinengi njengombanyana bakhubazekileko.

Kubaluleke ngokobanyana leyo theknoloji esakhasako kusasa izoba lisizo ebantwini abanengi ephasini.

I-elearning kulokha umfundi weyunivesithi afunda kodwana afunda asekhaya athintana nabotitjhere bakhe ngomtato.

Singayisebenzisa ngokobanyana bangathumela lokho abakufundisa esikolweni kubafundi bese abafundi bazokufundisa ngakho lokho basemakhaya.

Iye kungasiza ngombana kutjho kobanyana abantu bazokwazi ngemvelaphi yakho.

Angasekelwa ngokobanyana afakwe afakwe ku-internet abantu bazi ngawo.

Migadangiso enganakulumela enganakulumela begodu engathukaniko ngaphakathi.